Ha o kile wa hlahelwa ke ketsahalo e mpe, sena re se bitsa sefifi kapa ho aparelwe ke sesila, mme batho ba baholo ba tseba hore tlamehile ba o etsetse moetlo o feng hore sena se tlowe. Ba ka qala bao hlapisa ka meriana ya setso ho tlosa sesila seno kapa sefifi seno, kapa ba o futhisa ka meriana ya setso ho tlosa sefifi seno kapa wa ja, e meng ya meriana ya setso hore o kgone ho fola kapa o kgone ho tloha ketsahalong eo e mpe kapa e so o sale .

Ke bona ho ntse ho lokile hore batsofe ba sebedise dingaka tsa mmuso, hobane mmuso o tlo kgona hore o tsetele kgwebong ya ona e leng sepetlele sa ona. Se tsebe ho hira batho ba bang ba ba ngatangata hore ba tlo shebana le bonkgono, ba alafe bonkgono, mme se sena se tla hafola ditjeho ha dingaka tsa poraefete di tura haholo, mme sena se ka imetsa mmuso haholo moruong.

Nka kgothaletsa sekolo kapa SGB, ho kwala di-gate kapa di heke tsa bona tsa sekolo, mme ho se be le ngwana a tswelang kantle ho jarete ya sekolo nakong ya dijo. Mme sena se tla etsa hore bomme ba phehang dijo ba kgone ho fepa bana ba sekolo hantle, mme le bona ba hloka thuso le thuto ya hore dijo di tshwarwa jwang, mme di phehwa jwang, di dula sebakeng se jwang hore bana ba bene le phepelo e ntle ya dijo. Tabeng ya batho ba rekisang kantle ho jarete ya sekolo, sekolo se ka kgetha ba babedi kapa ba bararo ba tla ingodisa le sekolo hore ke bona ba tla rekisa ka hara jarete, hore ha o ka etsahala ketsahalo efe kapa efeng, ngwana a hlokahale ebe bona ba nkang boikarabelo.

E ka etsa ke ikutlwe ke utlwile bohloko, mme hoo nka qosa le mmuso ka ketsahalo e tla be e nketsahalletseng. Lebaka le etsang hore ke nahane hore ke tla be e le bothata ba mmuso kapa e tla be e le phoso ya mmuso, mmuso o na le toka ya hore o hahe dipetlele. Mmuso o na le toka ya hore o hire dingaka tse ngata hore mela e metelele e be siko ditliliniking le dipetleleng kapa hona mmuso o na le tjhelete e ngata ya hore o ka haha dipetlele metseng ya haha le tsona ditliliniki, ho thusa batho ho qoba kgatello e ngata tjena ya batho le mela e melelele.

Ke bona e le se nepahetseng haholo hore dikolo di itjalle meroho, ka ho sena se tla tlisa mefuta e mengata ya dijo phepong ya bana, mme se thuse ka hore bana ba fetole dijo ba sejo sejo se le seng, mme meroho ena le dirapa tse tse hlahileng tshimong ya sekolo di tla kenella matsatsing a mang a itseng ho fetola seo ba se jang. Ee kea dumela hore sekolo se na le budget ya hore se ka fa bana dijo tse nang le phepo e ntle. Lebaka, sekolo sena lekgetho ya ho iketsetsa ntho e ngwe le e ngwe e batlang, se ka lema, se ka bula shopo, se ka etsa kgwebo hore tjhelete eo e tlo sebetsa hape sekolong, mme e tla sebetsa ka mekgwa e mengata e tla dijong, e ye moo e yang ha e ya dijong, hono ho tla thusa bana hore ba bene le dijo tse nang le phepo e ntle.

Ke bona e le ntho e nepahetseng haholo hore tliliniking ba o romelle seponeseng hobane seponeseng, ke moo o tla thola toka teng. Seponesa se tla etsa hore mohlekefetsi a ska hlotse ao hlekefetsa hape ka hore se mo kwalle, se mo letsetse ditshepe kapo hona se mosupe ka monwana hore a ska hlotse a phetha seo, mme ha ka se phetha o tla kwalla, mme seo ba tla se etsa. Feela tliliniking kapa hona sepetlele, ba tla o alafa fela ba o fe meriana hore o tsebe ho phola, o bo tsebe le ho fola, mme ha o boela lapeng mohlekefetsi, o tlo mo thola a le teng, mme a o phethe ao hlekefetse hape. Ke ka hoo holeng bohlokwa hore o rongwelle sepoleseng.

Tjhehe, ke bona letsholo lena le sa akaretse mathata ohle a tobaneng le banna. Mathata a tobaneng le banna ha se mafu fela, mathata a tobaneng le banna ha se lefu la mofetshe, ha se malwetse kapo lona lefu la kelello kapo hona ho thibela ho ipolaya fela, empa mathata a banna a kenyelletswa ho rena ka hara malapa, a kenyelletsa ho ba hloho ya lelapa e ikemetseng, mme e sa tshwerweng ke batho, mme bontate kapa banna ba hloka ho rutwa hore malapa a bona a tshwaruwa jwang, mme sena ke bolela ka hore kgodiso ya bana hore ba be haufinyana le bana ba bona, ba be ba le haufinyana le malapa a bona, mme ba etse tjhelete e ngata eo le ho thweng ke moruo wa lelapa le malapa ka ho fapana. Sena se ka hlabolla banna haholo kelellong ka ha banna ba bangata ba qetelletse ba hlekefeditse ka malapeng ka baka la hona lena, hore ha ba tsebe hore lelapa le tshwaruwa .

Sa pele nka mo kgothalletsa ka ho sebedisa condom, ka sena se tla mo tshireletsa kgahlano le mafu ekareng HIV le STI. Kgetlo la bobedi, nka mo kgothaletsa hore a se thobalanong a nwele jwala kapa yona tai, sa boraro nka nkgothaletsa hore a tsebise batswadi ka motho oo a keneng dikamanong tsa marato le yena, ka sena se tla thusa hore batswadi ba tsebe hore ngwana bona o robala le mang, o bonana le mang, mme le ha a imile ho no e ka se be bothata ba tla tseba hore o ne a ratana le .

Nka sebedisa moriana o thweng ke , ka ha moriana ona o tla o thusa o ikutlwe o natefetswe haholo, mme o ikutlwe o lokolohile haholo, mme madi a phalla kelello e hlabollehile.

Nako eo batho ba emang dipetleleng tsa mmuso, e ka fokotswa ke ha mmuso o ka haha dipetlele kapa wa eketsa dipetlele tse teng le ditliliniki tse teng, mme wa boela wa hira baoki le dingaka tse ngata. Sena se tla thusa hore baoki le dingaka di hlahlobe batho kapo di potlakele batho ba bangata ka nako e nyane. Ha jwale batho ba bangata ba emela baoki ba babedi kapo yona ngaka tse pedi sepetleleng se le seng hara motse o moholo. Mmuso o tshwanela hore o hire batho, o ise bana dikolong ba lo ithuthela bongaka, mme ba boele ba tlo sebetsa dipetleleng tsa ona. Ke ka hona ho ka fokotsang batho ba eme nako e telele.

Nka thabela ho bona tliliniki ena e tsamayang e ka kenya mananeo a bana le maqheku. Mananeho a bana le maqheku a tholahala ditliliniking, mme batswetsi le maqheku a rona a tsoha hoseng ho ya ditliliniking ka matsha ho bata, mme sena se ba hlekefetsa haholo maphelong a bona. Tliliniki tse tsamayang ha di ka kenya mananeo a bana, mme tsa tsamaya metseng, bana ba kgona ho ya tliliniking tseo tse tsamayang, mme ba bewa sekaleng, buka tsa bona tsa ngolwa, ba fuwa ba hlajwa le dipeiti tseo tse ba tshwanetseng, ba ntseng ba le hona motseng. Ho ntshita le ona maqheku, ha ba tshwanela hore ba ye ditliliniking hoseng ho bata, tliliniki ena e tsamayang e tlameha hore e kenye mananeo a maqheku, mme maqheku a thole kalafo ya bona ba sa tsamaye tsela .

Mmuso o ka qala ka ho reka di-ambulance, mme wa eketsa palo ya di-ambulance. Ha qeta wa isa di-ambulance tse ngata sebakeng seo moo batho ba dulang ba le bangata teng, wa isa di-ambulance tse nyane sebakeng seo batho ba bang ba dulang ba le banyane teng. Ya bobedi ho ka lokiswa ditsela, tsela tsa rona ha di maemong a matle, tsela tsa rona ha di qeta ho lokisa ambulance tsa rona di ka tsamaya bothebelele ka potlako hore di fihlelle bakudi. Sa boraro ke ho kenya mefuta e meng ya di ambulance, e leng di-ambulance tsa divene tsa di-four by four tse mabidi a maholo tse tla kgona ho fihlella bakudi ba dulang mangopeng le hona dithabeng, mme sa ho qetela, ho ka sebediswa technology e leng ona marangrang a kgokahanyo hwa etswa marangrang a kgokahanyo moo batho le sepetlele kapa yona clinic ba tla kopana teng mono, mme ba tsebe hore dibaka tseo ambulance e ka tsamayang ho tsona ke tse feng, le moo e sa tlo kgona ho fihlella ho tsona ke tse feng.